Kokobana ngibukele umabonwakude ngibukele iindaba ziingitjele nofana zingikhombise bonyana kwenzakwani kwamanye amazwe ngizilibazisa ngawo umabonwakude.

Kuhlala phasi ngibukele ngesikhathi sami ngibukele amafilimu angenako kumabonwakude ahlekisako nofana akarisako ngijabule khulu kwamambala.

Kokobana ngibe nesikhathi sami ngedwa ngihlale phasi ngibukele umabonwakude angisitholi isikhathi sokubukela umabonwakude ngingedwa, isikhathi esinengi ngiwubukela nomndeni wami ngiyakutlhoga lokho kokobana ngibukele umabonwakude ngedwa.

Bayatlhogeka abanye angikghoni ukubukela umabonwakude ngingedwa kubalulekile bonyana ngimbukele nomndeni wami sihlale phasi sicoce ngalokho okwenzekako kumabonwakude ngaleso sikhathi.

Ngivamise ukuwenza ngeenkhathi zantambama sisuke kungasekho into esingayenza sihleli phasi soke simndeni sibukele umabonwakude sijabulele, sicoce, sihleke ngivamise ukuwenza ngeenkhathi zantambama umsebenzi wami.

Ngifunde ukuziphatha ngokuhlukahlukana ngesikhathi engifuna ngaso ngiyakwazi ukuthi ngikwate ngibuye ngihleke ngengilokho engikufunde kumabonwakude.

Iye, kuqakathekile khulu kwamambala nangingaka phatheki kuhle ngabukela umabonwakude ngiyajabula ngombana kumabonwakude kuvela izinto ezingenza ngiphole ehliziyweni ngicabange ngenye indlela ngizilibalele nami. Uqakatheke khulu umsebenzi wami wokubukela umabonwakude.

Ngiyakhululeka khulu kwamambala ngombana ngiyahlala, ngihlale ngifunde, ngilalele begodu ngithabe ehliziyweni lokho kungiphatha kuhle khulu kuyangijabulisa ukwenza umsebenzi wami wokuzilibalisa.

Ujwayelekile ngiyavumelana nakho ngombana ngiyacabanga bonyana amakhaya namakhaya umndeni nomndeni kunomuntu othi nakaphethwe sizungu azilibalise ngokubukela umabonwakude, umabonwakude uyamjabulisa umuntu umkhiphe isizungu.

Awa, angeze ngathanda ukufundisa omunye umuntu ngombana wami umsebenzi wokuzilibalisa uqeda isikhathi khulu esinengi kwamambala ungahlala ubukele umabonwakude awusakusuka uyokubukela isikhathi eside ezinye izinto zepilo zisala ngemva.

Kokobana ngifunde iincwadi.

Abangani bami imisebenzi yabo yokuzilibazisa kudlala ibholo ngikhulunyiswa kukobana isikhathi esinengi basiqeda emisebenzini nabakhona ekhaya badlala ibholo ngama-weekend.

Kwanje awutjhuguluki ngombana awukho omunye engiwenzako ngaphandle kokobana ngibukele umabonwakude. Ngiyacabanga bonyana nangingafumana umsebenzi kungatjhuguluka ekukhambeni kwesikhathi.

Ngile ethi, vuleka mbobo mbobo vuleka vuleka mbobo vuleka, vuleka mbobo mbobo vuleka vuleka mbobo vuleka, valeka mbobo vala valeka valeka vala lokho bekuthiwa ibholo nofana lokho enikudlalako manikuphetheko niyokukora, nitjho ngakini nithi akuvuleki nikwazi ukukora ende kusukele godi makutjhugulukileko ibholo iphethwe ngibo nithi ayivaleke, bekuvaleka ngakibo. Lokho bekugcugcuzela abadlali bonyana badlale khulu, bagijime bayokukora, isiqhema senu sithumbe.

Ngile ethi, ye bafowethu mina ngikhumbule umama, umama ewangizalayo ye bafowethu mina ngikhumbule umama ekhaya, umama ewangibeletha ye bafowethu mina ngikhumbule umama, umama ewangizalayo ye bafowethu mina ngikhumbule umama ekhaya, umama ewangibeletha ye bafowethu mina umama, umama ewangizalayo navane bacula le emidlalweni yabentwana bagijima khulu kwamambala.

Awa, awukho. Awukho umdlalo ekhengezwa ngawo kuthiwe ngewobungani, awukho.

Awa, abavalelwa ngaphandle. Kufanele bonyana bajwayele amatatawu wabantu abakhulu basesebancani, yingakho amatatawu kungewabantu abakhulu.

Awa, kuvalelwa abentwana ngaphandle khulu kwamambala kokobanyana umdlalo lona wentambo odlalwa eentradeni ungafakwa eenkolweni ngombana kunabanye abangaphumelela khulu kwamambala ngawo lo umdlalo.

Ngibona bonyana kufanele itlolwe phasi imithetho le ekutheni ingatjhuguluki ekukhambeni kwesikhathi. Ihlale ikhona, ihlale idlalwa ngendlela le egade idlalwa ngakho ekadeni.

Imidlalo yendabuko midlalo ebekukhuliswa ngayo abentwana nabasekhaya, abahleliko emaplasini, abakhule badlala yona imidlalo leyo, ekufana njengentambo, ibhlege kanye neenketo. Leyo kuyimidlalo yendabuko ekhamba ikhulise abanye abezako nabasezako, ngengiyo imidlalo yendabuko.

Kokobanyana iyabaphephisa abentwana abasakhulako eendakamizweni begodu baqitha kamnandi khulu kwamambala, iletha nenjabulo emphakathini. Yehlisa izinga lobutsotsi emphakathini nokulimala kwabantu bokobonyana bangenele iindakamizwa.

Libhlegana, umabhaqelana, iinketo kanye nentambo, ngengizo ezidlalwa khulu ngenarheni yangekhethu nofana ngendaweni yangekhaya.

Iyabahlanganisa khulu kwamambala. Ihlanganisa imindeni, iletha injabulo kanye nokhunye okunengi, ukwethembana, yenza abantu nemindeni bakhohlwe ngeenkinga zabo kwaleso sikhathi, bajabule.

Ilutjha lifunda khulu kwamambala ukuhlonipha, ukuhloniphana bona nokobanyana omunye umuntu uphathwa bunjani nofana ungamazi, lokho ngengikho ilutjha elikuzuzako emidlalweni yendabuko, ukuhloniphana, ukuthandana nokhunye okunengi.